Ee, go na le merogo e mentsi e e sa itsegeng thata mo lefatsheng. Moringa mophare wa moringa, mophaphathi tšumisho matlhare a megala le peo ya yone. Kaofela di a jewa melemo e na le Vitamin A, C, potassium le calcium. E na le le protein e tlhabolola boitekanelo jwa letlalo, madi le mmele yotlhe.

Ee, e reke go tlhalosetse ka botlalo ka go jala le go rola ditamati ke nngwe ya merogo e e ratwang thata ebile e dirisiwa ka mekgwa e mentsi mo moapeong. Mmu o tshwanetse go nna o le o nonneng. O tsamaisa metsi sentle. Mme o na le PH ya six, two, six point eight. Dirisa mmu o o nang le manyolo o o galang metsi sentle. Ditamati di simolola go butswa mo malatsing a le sixty two eighty five morago ga go jala.

Rooibos e tlhoka mowa o tiileng twelve two eighteen gore semela semela se gole go fihla se ka ruliwa. Dirisa one to two teaspoon ya rooibos e e omisitsweng mo kgelong ya metsi a belang.

Rooibos ga ena caffeine gotlhelele .

Go tlala pula e sa tlwaelegang motjheso o o kwa godimo tsotlhe di ama kgolo ya semela le boleng jwa dijalo. Go dirisa mefuta e e ganetsang le go oma, go jala ka nako e e tshwanetseng le diphetogo tsa tlelaemete di lebeletswe.

Tlala kgotsa pula e e feteletseng e baka tshenyo ya maungo. Motjheso o o kwa godimo o ama botsogo le boleng jwa maungo. Go fetoga ga tlelaemete go ferekanya nako ya go thunya le go butswa.

Maungo a a butswitseng, diapole moretlwa, diterebe le banana a silwa kgotsa a shafadiwa a tsenya a tsenywa tsofe le sebolaya go dira jeme. Maungo a a sirilweng, mango, banana, moretlwa a omisiwa ka letsatsi kgotsa ka solar dryer kgotsa dryer e e laolwang.

Mabele a le mantsi a na le fibre protein e e siameng le ka dikotla tse di tlhokegang. Ke ka moo a akarediwang mo dijong tsa health conscious consumers. Go nna le tlhokomelo mo whole grains go dira dithoro le mabele a ratega mo mafelong a le mantsi. Dithoro le mabele a botlhokwa mo temo ya setso a dirisiwang mo meletlong le go.

Wine farming kgotsa culture ke temo ya diterebe tse di ruilweng ka ntlha ya go dira wine. Mme ke nngwe ya mekgwa e e ikgethileng ya temo e e tlhokang kitso, tlhokomelo le tikologo e rileng.

Dintlha tse di botlhokwa ke lefelo le le siameng, mobu o nonneng, dipeo kgotsa ditlhare metlhala le le didiriswa le pelo le tlhokomelo.

E tlhokomelang tikologo tsamaisana le go tlhokomela lefatshe.